Ke bona eka ke rekile tekete e sele ya sefofane hobane se etsahetseng maobanyana mona ha ke ne ke le sefofaneng, ha se seo se ke neng ke se lebelletse. Ho latela ka mokgwa oo ba neng ba babatsa sefofane seo se ke neng ke se palame ka teng. Tjhe, ke phoqeile ka nnete dintho tseo ke di boneng ka moo ha se tseo ba neng ba bua ka tsona.

Tjhe, ha ke nahane hore e ka sebetsa hantle e-hailing hobane, mona makeisheneng re na le ditekesi tse sebetsang ka hare makeisheneng tse leng hore di bona e-hailing e le dikoloi kapa kgwebo eo e tlo ba nkelang kgwebo. Jwale ke bona e ka ke hona ho tlo lwanuwa pakeng tsa bakganni ba e-hailing le bakganni ba ditekesi tse sebetsang hona mona lekeisheneng.

Ke nahana hore mmuso o tlameha ho ba le dikoloi tse kgethetsweng ho thusa maqheku ana jwalo ka ha di le teng, tse kgonang hore di ba nke di ba ntshe lekeisheneng di ba ise ditoropong. Ke nahana hore mmuso o na le bona bokgoni ba hore ho ka ba le dikoloi tse ka nkang maqheku ana tsa ba isa ditliliniking, tsa ba isa di-mall-ong moo ba ilo lata teng tjhelete ya bona ya grant.

Nna ho ya ka nna, ditshebeletso tsa di-ambulance di a kgotsofatsa, empa ke nahana hore mmuso o tlameha ho eketsa lenane la di-ambulance tse teng, haholoholo lekeisheneng mona. Lenane la batho ba dulang lekeisheneng mona le lengata haholo jwale, re ka se kgone hore re ka emela ambulance e tswileng e ileng toropong e lo thusa batho toropong kapa e lo siya batho sepetleleng sa toropong. Lenane la di-ambulance le lokela hore le atiswe hobane re se re le bangata haholo lekeisheneng mona.

Tjhe, maikarabelo ao kaofela, ke maikarabelo a tlamehang hore a fuwe monga tekesi hobane, mokganni yena o tlile ka ho sebetsa tekesing eo. Ha se maikarabelo a hae a ore a bone hore na tekesi e shota kang, hobane ha a sa sebetse monga tekesi a ka nka tekesi eo a e fa motho o mong a tla kgona ho sebetsa ka yona. Ao ke mathata a mang e leng hore bakganni ba kopana le ona, ba qetella ba kganna tekesi tse kang tseo hobane fela ba batla mosebetsi, ba sa batle ho dula feela lekeisheneng.

Ha kea thaba haholo hobane, ke nkile tjhelete ya ka ya ho qetela ka reka ticket ena. Jwale ka mokgwa oo ditaba di tsamayang ka teng, ke lokela ho batla tjhelete e ngwe ya ho palama tekesi. Hona ha ho wa nthabisa haholo hobane ke qetela ke kena dikolotong ka baka la bese, empa e se phoso ya ka.

Mokotlana wa ka o lahlehileng ke mokotla o mosotho ka mmala, o mo holwanyana o ka tlasa ona e ko o tshwereng hona jwale. Ha ke na bonnete ba hore o lahlehile hokae, empa kea hopola ha ke ne ke o kenya ka mona.

Mmuso o lokela ho lokisa ditsela, e lokela ho lokisa meaho moo ho atisang ho ba le batjhaki ba seng ba tsofetse haholo ebile ba sebedisang ditulo tsa mabidi.

Dumela monghadi. Ke ne ke ka rata ho letsetsa, ke o jwetse hore ke mona renkeng ya ditekesi ke tlo batla tekesi e ka fihlisa mosebetsing. Jwale ke fumana hore hona le strike mona, ke ne ke batla ho o tsebisa hore ha ke no fihla ka nako kajeno, empa ho fihla ke tla fihla.

Tjhe malome, seo ke se boneng bekeng e fetileng o ka se dumele, bakganni bana ba di-truck a haholoholo bakganni ba diteraka tsena tse leashang bohobe, ba kganna truck-a tsena ka ha e ka ba kganna koloi tse nyane. Ba batlile ba kena kotsing ya koloi hoseng ha ba tatetse ho isa borotho mabenkeleng, tsela eo ba kgannang diteraka tsena ka yona tjhe, ha e nkgotsofatse hobane ba kenya maphelo a batho ba bangata kotsing.